Iingenelo zokugcina intlanzi emkhenkceni yandisa ubomi beshelufu, ayikhawulezi ukonakala ukubola kanje kwaye iyakwazi ukuhlala ithuba noko elide ikhenkcezisiwe. Kwaye ikwagcina umgangatho wayo ihlale inesondlo esigcweleyo kwaye inencasa emyoli.

Bangancedwa ngokokuba iphondo lezolimo lungenelele lubaxhase kwaye lubafundise ngokubaluleka kokulima umhlaba. Lubaxhase ngazo zonke izinto abazawuthi bazidinge.

Izinto ezinzima malunga nokufuya iigusha ngamayeza azo xa zithe zachatshazelwa zizifo. Amayeza azo akwixabiso eliphezulu kwaye akukho lula okokuba angathengwa nangubani na nje, afuna abantu abaneepokotho ezinzima. Enye yezinto ezithi zize nobunzima kuxa kukho imbalela, kube kubalele ingca le itshile ingekho. Kufuneka zibe nesondlo sazo kwaye ke isondlo naso sinamaxabiso aphezulu.

Zizenzi zokwenza iwayini ezifana nee-grapes. Kumhlaba endikuwo awuzilungelanga izityalo ze-grapes kwaye ke neematshini zokwenza ii-grapes xa ndinothi ke ndikwazi mhlawumbe ukufumana ii-grapes kwenye indawo. Kodwa iimatshini zezinye zezinto ezinoba ngumqobo endleleni.

Mntakwethu, iingcebiso endinothi ndikhuphe zona mna njengokuba ungumntu onesidanga kwezolimo kukuba uziqalele olwakho ushishini kwaye uye uhambe uyokufaka izicelo zokuncediswa kwiSebe lezoLimo ngokuba kaloku kweli xesha siphila kulo imisebenzi inqabile. Loo nto ke xa unothi uzenzele eyakho into ingakusebenzela kakhulu kwaye ungalufumana noncedo kwezoSebe lezoLimo.

Ndicinga okokuba kukuswela ulwazi. Ngokuba abanye abantu abanintsi abayazi okokuba banamalungelo abo njengabasebenzi kweli lizwe sikulo. Kwaye ke nokungamhloniphi umntu omsebenzelayo kunalo ugalelo, ngokokuba abanye abantu abababoni abanye abasebenzi bazibona bona bodwa. Kangangokuba bangabacingeli babe ngohlohlesabo balibale okokuba ngabantu nabo aba bavelisa le nto utya ngayo.

Ndokuthi ke ndigalele umgquba phambi kokokuba ndilime kwaye ndithi ke ndakulima ndigalele ke ii-fertilizers eziyawuthi ke zincedisane nezityalo zam eziyawuthi ziphume.

Amahlathi anciphisa ukuhamba komhlaba ngenxa yemvula okanye kumoya. Amahlathi afaka ingeniso kwintengiso kangangokuba ehlathini uyakwazi ukufumana iimpahla zokuxhoma, iinkuni zokubasa umlilo kwaye amahlathi akwalikhaya lwezilwanyane.

Kubalulekile ukwazi amaxesha onyaka ezikhula ngawo izityalo ngokokuba kaloku kufuneke wazi ukuba isityalo esithile sifuna ixesha elithile. Umzekelo, izityalo ezifana nombona kufuneke zityalwe xa imvula ikho inganqabanga kungabalelanga. Kwaye ke kwelinye icala ukuzikhusela ezo zityalo zakho uthe wazityala kwisimo sezulu. Umzekelo, xa usiya entwasahlobo zikhona izityalo ezingayifuniyo intwasahlobo ngokokuba inemvula okanye ezingabufuniyo ubusika ngokokuba imvula inqabile.

Ukuqinisekisa okokubana amalungelo abo bayawafumana kwaye imali yabo bayayifumana ngexesha elifanelekileyo. Akukho mntu ohlukumezekayo, izindlu abahlala kuzo zisemgangathweni.

Okokuqala, siye sizikhuphe iziphakathi izinto ezifana namathumbu ngoba zezinye zezinto eziye ke zibangele okokuba zonakale. Okwesibini, sizifake emkhenkceni ixesha elide ze zithi xa ziwela ke ngenqanawe zinqumla ulwandle sinqumle zikhenkcezisiwe kwaye kwalapha endleleni zibe zisemkhenkceni kwazona.

Libhatata, yingqolowa ye-jinja, ziitapile, yigalikhi.

Ndiya kuthi ke ndinixhase ngezo nto nizidingayo, ukuquka imali, iingcebiso kunye nolwazi malunga nembalela.

Kaloku ukutya okunkonkxiweyo kuyahlala ithuba elide kungonakali. So ke kuyawuthi kundincede kweli xesha ke kuphinde kwakho iintshukumo zokunqunyanyiswa kwelizwe loMzantsi.

Kufuneka zicoceke ngoba ucoceko yinto ebalulekileyo kakhulu eluntwini kwaye zibe semgangathweni olungeleyo okokuba abantu bangahlala kuzo, zingavuzi.

Sisetyenziswa ekukwenzeni ioyile yokupheka kajongilanga eyaziwa nge-sunflower oil kwaye ke sikwasetyenziswa nasekuphuculeni umhlaba njenge-fertilizer. Abanye ke abantu bakwasisebenzisa nasekuhombiseni ezindaweni zokutyela.

Ucoceko nempilo, umonakalo kwindlu kunye nengxolo ke, iinkomo ziyangxola.

Isipinatshi, itswele, ikhukhamba kunye nombona nee-carrots.

Akwenzeki ncam nangona ke abanye abantu baye benze. Kona kona kwiidolophi akufani nasendaweni zasemaphandleni, akukho madlelo kwaye nobundlobongela bobusela bunintsi. Kunye ke nempilo yazo ke izilwanyane ayikhuselekanga ngokuba zingathi ezinye zitshayiswe zizinto ezifana nezithuthi.

Ukuhlamba imibele yenkomo phambi kokuba usenge. Ukwenza i-strapping kuqala le yindlela yokukhupha iintsusa zokuqala zobisi ukuze uqinisekise okokuba akukho zintsholongwane ezikhoyo na.

Imingeni abathi bajongana nayo ke kukuswela izixhobo zokusebenza zale mihla nembalela ethi ke ihlasele ngamaxa ayo.